Uma uthatha umshwalensi kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthi kuyinjwayelo ukuthi uyaye ukunike izinyanga eziyisithupha ukuthi ukwazi ukukhokha. Lokhu kwenzela ukuthi nabo abanikazi bomshwalense bangaluzi or balahlekelwe ngesimo sokuthi umuntu uwuthathe umshwalensi vele esebona usezoshona. Kubalulekile ukuthi uma uwumuntu umshwalensi uyikhululile inhliziyo nawe ngesimo sokwazi ukuthi nabo basebhizinisini, endi umshwalense nabo kumele benze imali yokuthi bekwazi ukuthi baqongelele ukukwazi ukungcwaba bonke abantu abadlala umshwalensi. Kubalulekile ukubambisana if uthatha umshwalensi.

Uma ufuna ukuthenga indlu ozoqashisa ngayo, kuyibhizinisi elihle kakhulu lelo ngoba akujwayelekile ukuthi ulahlekelwe imali. Kuyinto eyintokozo kakhulu ukuba nomuzi ongakwazi ukuwuthenga noma eselokishini uwunwebe ufake amanye amakamero ngaphandle, ukwazi ukuqashisa ngawo. Kodwa kumele ukwazi futhi ukuthi kwesinye isikhathi lokhu kuyenzeka ukuthi iziqashi zikunike inkinga utholukuthi azisakwazi ukukhokha noma azisakhokhi. Umthetho ubuye uzivikele ukuthi angahlala umuntu awukwazi ukumkhipha until aze athole indawo noma athole indawo. So kubalulekile ukuthi ukwazi konke lokhu before uqale .

Amabhange kubalulekile ukuthi enze ucwaningo olanele ngokubona ukuthi umuntu angakwazi yini ukuyikhokha imali yebhenki eyimalimboleko. Isikhathi esiningi amabhenki ayakwenza ukuthi anike umuntu imali engaphezu kwamandla ukuthi angakwazi ukuyikhokha, engicabanga ukuthi njengamanje nawo indlela afuna ukwenza imali ngayo ngokuphoqa abantu, nokuthi angaziniki ucwaningo olwanele lokubheka ukuthi lo muntu ngampela angakwazi yini na ukuthi akhokhe le mali. Engikubona kuyiphutha kakhulu elenziwa amabhange, bagcine abantu bengasakwazi ukuphefumula ngenxa yezikweletu ezinenzuzo enkulu.

Lolu hlelo lwamapulatifomu ukukwazi ukuhambisa imali emakhaya ngamaselula liwuhlelo oluhle kakhulu. Kuqala kwakunzima ukufaka imali njengoba kwakufanele uye ebhange ugcwalise isliphu sokudibhozitha, kuyima umuntu ageze ahambe aye edolobheni eyokhipha imali. Lolu hlelo oselukhona manje lusiza kakhulu umphakathi wasemakhaya njengoba abantu bekwazi ukuthumela imali ngamaselula and sekunezindawo lapho ukwazi ukuthenga khona emishinini usebenzise iselula. So luwuhlelo olusiza kakhulu abantu basemakhaya nemali ekwazi ukuthi ithunyelwe kalula, kungadleki imali eningi umuntu eya edolobhani eyokhipha imali.

Ngingathi kulula kakhulu ukuthi umuntu umenzele i-akhawunti yeselula njengoba imali oyisenda ngeselula ukwazi ukuyisenda kuwo wonke amazwe kunokuthi wenze eyasebhange.

Yebo izindlela zokuphepha zikhona eziqinisekisa ukuthi uma abantu bethumelana imali ngeselula kuphephile. Eyokuqala, kuba nenamba eyimfihlo ekuthiwa iphini ekumele enze isiqiniseko lo othunyelwe imali ukuthi akayikhombisi muntu. Okwesibili, kuba nenamba eyaziwa nguyena kuphela, phecelezi i-unique number eveza ukuthi imali iphuma kephi, noma ikhishwa kuliphi ibhenki noma esitolo, if lomuntu othunyelwe imali eyifihlile le namba akekho ongakwazi ukukhwabanisa leyo mali yalowo muntu. Izindlela zokuphepha zikhona ekuthumelele imali ngamaselula.